Ga ke na boitemogelo ba go palama sefofane, ka jalo nka se kgone gore ke tlhalose maitemogelo a motho o palame sefofane a ka nnang le o ne.

Ga ke na toro ya go palama sefofane ka gonne ke tshaba go pagama sefofane, selo se se dirang go ka tshabe go pagama sefofane ke gore sefofane ga se le mo moweng sa nna le mathata tšhono ya gore le ka falola mo tshobokanong ya sefofane e ko tlase thata. Ka jalo ga ke na toro ya go ipona ke palame sefofane.

Kitso e ke nang le yone ya gore ga o batla go pagama sefofane o tshwanetse o etseng, ke gore o tshwanetse selo sa ntlha o reke tekete, mme o tshwanetse o reke tekete o na le passport-o le Visa ya go ya ko dinageng tse di farologaneng. Fa o pagama sefofane go ba bontsha Visa eo ba go leba mo system gore a dilo tsa gago tse di siame, mme ga o tsena gape kwa nageng ya Nigeria le teng ba tlile go check-a ditiro tsa gago, dithoto tsa gago, ba checker le Visa gago gore a Visa ya gago e siame and then ba go letlelela go tsena mo nageng ya bone.

Ke rata dibese ka ka pelo ya ka yotlhe ka gonne dibese ditlhwatlhwa tlase, mme ebile di tsamaya le ka dinako tse gantsi ditekisi e be di seo ka nako eo.

Karata e botlhale bothata ba yone ke gore e rekiwa ka mafaratlhatlha, mme nako nngwe o fitlhele mafaratlhatlha a sa bereke, fa mafaratlhatlha sa bereke go raya gore o ka se kgone go reka tekete eno e botlhale. Ka jalo ke one matsapa o ka nna le one gore ka karata e e botlhale ka mafaratlhatlha.

Fa o le mokgwetsi wa bese o tshwanetse o nne le motho o pelotelele o kelotlhoko ka gonne o bereka le batho, ebile o sa nwa nnotagi o kgweetsa.

Fa badiredi ba ba dibese ba strike-ka seno se ama thata bapalami, ka gonne ga go na tsela e nngwe ba kgonang go e dirisa go ya kwa tirong, ka gonne ba bantsi ba reka di-ticket-e tse e leng gore ke eng o ka se kgone go di dirisang mo di-taxi-ng. Ka jalo fa go na le strike se ba ama thata gore ba kgone go fitlhelela kwa ditirong.

Dibese di pega batho ba bantsi and-e dibese di na le seemo se se lebileng gore ka nako e rileng, ba itse gore batho ba bantsi ba mo tseleng ba tlhoka dipalangwa go ya ditirong, go boa ko ditirong, go ya kwa ditoropong. Mme bese fa e ka go ema ka dinao o ka tshwanela ke gore o dire leano lengwe, la go palama ditekisi.

Ee, tlile gwa nna le tshupetso tsa dibese, mme ne di ama batho ba palamang dibese thata ka gonne batho ba bantsi ba dirisa tsone ditekete go ya mmerekong. Mme o fitlhele ba sena madi a go ka palama dithekisi, ka jalo ba feleletsa ba sa kgone go ya ditirong. Mme seno se ka ba ama thata se ama le letseno la bone.

Go na le metse e ditsela tsa tsa teng di seng dintle tse dibese di ka se kgone go tsamaya mo go tsone, ka jalo go na le ditsela tse dibese di tsamayang ka tsone.

Koketso yone ga enke e nna selo se se siameng, mme ya dibese ga e tshwane le ya ditekisi, ka jalo gone e a re ama ka gonne e ama madi a re tshwanetseng re palame ka o ne a tlhatlhoga.

Ke be ke ka lekanya tirelo e dirwang ke dibese mo selekanyo sa go tloga go le fela go ya go lesome ka gore ke nagana gore e ka nna lesome, dibese di thusa thata ebile di tlhwatlhwa tlase.

Seno se ka nkama thata a fa dibese di ka emisa go tsaya batho gore ba ye tirong, ka gonne ke a go tshwanela ke go ke dirisang madi a mantsi go batla dipalangwa tse dingwe tse nka di dirisang go ya tirong.

Ee, go tsamaya ka maoto ke tsela e e siameng thata gore mmele wa gago itekanele. Ee, batho ba tsamaya ka maoto mo lefelong la ka le nna ke tlhole ke tsamaya ka maoto.

Letshwao le ke le itseng thata le le dirisiwang mo lefelong le ke dulang mo go lone ke, ke letshwao la pedestrian crossing le le mogare ga tsela le le tshwailweng ka bosweu. Ke moo batho ba kgabaganyang teng, mme dikoloi di a ema di emela gore ba kgabaganye.